Difilm-i tse etsuwang Afrika Borwa ke tsa di polahano, tsa nnete, tsa metlae le tsa mefuta ya tshwantshiso. Difilm-i tse ke sa di rateng ke tsa di polayano.

Disubscription tsa ditaba ke ha o lefa tjhelete ho re o tle o kgone ho fumana ditaba tsohle tseo ho buuwang ka tsona. Subscription e bolela ho re o tla dula o patala ka mora matsatsi a itseng kapa kamora kgwedi.

Ke tla etsa bonnete ba ho re ke etsa bongata ba mosebetsi wa ka, ha motlakase o santse o le teng le marang rang a sebetsa.

Ke hobane ha ho na di cell tower, ka lebaka la ho re ha ho na batho ba dulang mona tseleng. Ema hanyane, ha sentse re hlahella metseng signal-e e tla kgutla.

O ka reka di data bundle tsa Telkom, o lefa makgolo a mabedi a mashome a mahlano fela a diranta. Tsona di sebetsa ho tloha ka hora ya leshome le metso e mmedi hoseng ho fihlela ka hora ya bosupa mantsibuya. Didata bundle tsena di monate hobane ha di fele, di bitswa Unlimited Off Peak, mme di sebetsa kgwedi kaofela.

Ke rata mmino wa gospel-e, hobane ke mmino o matlafatsang, o o amanyang le Modimo.

Kgotso mme, re na le bothata ka mona ka motseng. Di WIFI hotspot di hole le matlo a rona, mme hare kgone ho sebedisa marangrang. Re kopa ho botsa ho re tharollo e ka fumanwa neng?

Ke ne ke batla ho kenyetswa WIFI. Ke ile ka letsetsa batho ba sebetsanang le WIFI, ka kopa thuso. Ke ile ka ba jwetsa ho re ke dula motseng ofe, ba ile ba njwetsa ho re ke dula mapolasing haholo mme signal-e ha eyo moo. ha kea thuseha ho hang.

Ke ne ke tla sebedisa marangrang a kang Facebook, Twitter le Instagram ho etsa di campaign, moo ke tlo tsebisa batho ka letsatsi lena la setso.

Streaming ke ha o shebella dipale seyalemoyeng sa hao Internet-eng. O ka shebella dipale tsohle ha fela o na le data.

Ke tlo etsa bonnete ba ho re ke etsa mosebetsi waka ka bongata ha motlakase o santsane o le teng.

Playlist ke pokello ya dipina tse kgethehileng, tseo wena o leng momamedi o di kgethileng. Ekaba dipina tse o hlomolang pelo, kapa Playlist ya dipina tsa lethabo. Playlist e fumanwa seyalemoyeng sa hao ka hara folder ya dipina.

Molao wa Afrika Borwa ha o dumelle ho fafatsa maka ka motho. Hobane o tla be o bua semelo sa hae hampe. Sena se na le ditlamorao.

Morekisi a re motho e mong le e mong o fuwa feela hora, ya ho sebedisa WIFF ha a tlile lebenkeleng leo.

Dumelang ke qeta ho reka data bundle ena. Ke lekile ho e kenya seyalemoeng saka, empa ha ke bone ekare e kena. Ke kopa le nthuseng ho e kenya, kapa le mpheng e nngwe.

Bo raditaba ba ka fuputsa ditaba tsohle. Ba se re jwetse tse mpe feela, ba kenyelletse le tse monate.

Kgethang film-i ena ya di qabolane, ke film-i e monate haholo. Ke ya dintho tseo re di etsang ka matsatsi ohle tse qabolang re sa ipone. Film-i ena e tshehisa haholo ebile e o lebatsa ka mathata a bophelo.

Ke nahana ke batho ba jowang ke bodutu. Batho ba se nang kgotso ebile ba sa rateng batho, hobane ha hona motho ya lokileng a tlareng yena o rata batho. O boloka kgotso empa a rekisa ditaba tsa batho.

Butleng batswadi baka, mehla e fetohile. Ke kgona ho download-a le ho mamela pina efe kapa efe ha ke na le mohala waka wa thekeng.

Ke tla e qala hape, ha e hana ke tla e ntsha socket-eng ya lebota. Ha e ntse e hana ke tla ya le yona lebenkeleng moo ke e rekileng teng, ke ba hlalosetse bothata.

Ke rata dipina tsa gospel kapa dipina tse ding le tse ding tse kenyelleditseng Modimo, hobane ke tsona tse e leng ho re di ya matlafatsa e bile di nkopanya le Modimo.

Mohatsa ka, theko ya data e hodimo haholo. Ebile ha ke kgolwe ho re re tla thola moputso o nyolohileng mosebetsing. Ha ke no ba le tjhelete ya ho reka data kgwedi le kgwedi. Ke kopa o mpe o nkenyetse Wi-Fi hobane ke bona ekare ke yona e tla boloka tjhelete.

Ke ile ka utlwa ba re pension-e ya bana e ya fediswa.

Marangrang a bohlokwa hobane motho o kgona ho utlwa ditaba ka se itseng ka potlako. Re kgona ho bapatsa dikgwebo tsa rona, hammoho le ho theha setswalle le batho lefatshe ka bophara.

WIFI ke mokgwa wa ho hokanya disebediswa tsa electronic le internet-e ka wireless-e. WIFI e hloka router kapa disebediswa tse itseng, tse kenyang marangrang sebakeng seo. WIFI e re thusa ho buisana le batho ba hole, ho fumana ditaba, ho ithuta tse ngata le ho ithabisa.